Hoya ka nna, nthwena ke bona e etswa ke hobane ke bakganni ba ditekesi ba rata tjhelete haholo mme ha ba kgone hore ba utlwisisane hore na bohle wa le jwalo, ba tletse ntho e le ngwe, e leng ho thusa rona bapalami mme le hore le bona ba ithusa hore ba etse tjhelete mme jwale ha ba lwantshana, ba etsa hore ho be kotsi haholo hore bapalami ba palama ditekesi tsa bona hobane jwale ba qetelletse ba bolayane bo bona.

Ke hore dibese di dule di hlwekile ka mehla, mme ha di le tseleng di ba ne le nako ya hore ba phomole le eme ba kgone ba otlolle maoto batho ba palameng mme ka mora nakwana hee e kgone ho tsamaya ba kgone ho fihla moo ba yang teng hobane ke ba leeto le letelele, mme qetellong ha ho sena moo ba emang teng dipotso di ba teng, moo eleng hore mokganni a qetelletse a robetse, mme le yena mokganni o hloka hore a be le motho ya mo thusang ha kgathetse a le motho o mong ya kganang.

Tsela tseo hore ebe jwalo e be e le ho re sebedisa maoto e le mo re fetang le teng dibaesekele kapa tsona dikiribae hore re kgonne ho feta re ye moo re yang teng mme ebe re kgutle, re bolokehile.

Tsatsi leo ke neng ke tsamaya ka bese lona le ne le le monate haholo ho ebile ke lakatsang hore ke palame ke tsamaya ka lebese ka leeto la bese hape e re tshwere hantle ng mme bese e leng maemong a matle haholo, e hlwekile, ra fihla hantle, re bolokehile ebile re kgona le hore re eme ha re fihla bo di-garage-eng re kgone ho thola tse yang ka maleng.

Ke bese e yang Bloemfontein ke makgolo a mahlano a diranta mme o lokela hore o fihle hoseng ka hora ya botshelela hobane taba e nako eo bese e tlohang ka yona mme ha e fihla pele hape ke moo e tlo emang teng hore batho ba kgone hore ba thole kgefutso mme ba otlolle mmele mme ho ya ka leeto la rona, re ka nna ra fitlha bonyane ka hora ya pele ho isa horeng ya bobedi. Ana o kgotsofetse?

Nka founela moo motho eo ke mo sebeletsang, ke mo jwetse hore na ho hlahile mme e tlo nsitisa hore ke fihle mosebetsing ka nako kapa ke fihle mosebetsing mme e ka se ndule hantle hobane jwale ke moo ke tlo shebanang le monga ka teng ka lebaka leo la hore ke tla be ke sa kgone hore ke finyelle mosebetsing.

Sefofane ha se diheile o lokela ke hore o founele moo o yang teng, o ba hlalosetse hore na sefofane se tena se dieha ka mabaka afeng le leng la mabaka le e ka etsang hore sefofane se diehe. Mohlomong ke hobane hona le se phoso ka di engineer kapa ka mabidi kapa ka hare ho sefofane jwanong, se ke se kgone hore se tsamaye ka nako ho qoba hore hobane le ditsietsi tse ka hlahang tseleng.

Ho bua le Ntate Moorosi mona ke fumana hore ke nkile beke e seng ya ka mme jwale ke ne ke botsa hore na ke le ka se kgone hore le nshebele di-CCTV footage hore ebe ke nkile mokotla wa motho o feng, mme le teng nka ho kgotlisa jwang.

Difofane di nka nako e nyane haholo ho feta dibese, ka hobane dibese o thola hore ha ntse di tsamaya tseleng lebidi le ya o thunya kapa o thole hore traffic tseleng e telele haholo, mme sefofane sona se tsamaya feela metsotswana kapa awara nyana e le ngwe ho ya moo leng hore dibese tsona di nka nako e telele ho fitlha ka nka dihora tse supileng hoya tseo robedi hore di fihle moo yang teng, mme sefofane sena se nka nako e kgutshwane haholo.

Dumela batswadi ke tla mona na ka tletlebo ya hore mme motswadi o tlile mona a tlo batla tikete mme ke motho a tsofetseng ha tloha a fuwe tekete ka theko e tlase hobane e le motsofe. Jwale ke ne ke kopa ho botsa hore na ebe lebaka baka le entseng hore a fumane tekete ka theko ya batho ba leng batjha mme ba sa tsofaleng ke le feng le hore ho e efeng, ke ntho e feng e tla etsuwang hore lebaka lena le lokiswe?